Ausi bankeng ke a dumedisa ausi. Ausi ke re karete ya ka e kwenyetswe ke banka. So ne ke kopa ka potlako ausi wa ka o nthuse ke tlo tseba ho kwala ma card ya ka hobane kena le kgatello ya maikutlo hore tjhelete ya ka e ska mpe ya jeya, kapa e ska ba teng motho ae hutseng hobane ha o sa tshepahala. Ho teng le batho bana ba etsang di-scam. So ausi ke a kopa hle ausi, ke kopa o nthuse o mblock-ele card la ka, o le block-e. Ke tlatla nna ke tlo etsa le card le letjha hosane mono diofising tsa lona. Ne ke kopa ka thuso ausi wa ka hle o nthuse. Ke tla o bitsetsa dintlha tsa ka kaofela, ke tla o fa di-details tsa ka, ke tla o romella tsona ka message. Ke a kopa ausi wa ka o mblock-ele card la ka, di-ID number tsa ka ke tlao romella tsona, ntho tsa ka kaofela . Ke a kopa ausi wa ka, kopa o nthuse ke tshepile wena ausi.

Ha o hloka, ha o so o iphumana o hloka overdraft facility. Ke ha o le, o tseba hore bankeng ona le tjhelete e ngata and-e tjhelete eno ha eno kgona ho tswa. Ke moo, moo o tla batla overdraft. O tla kopang ba o thuse ka overdraft facility bankeng eo oe sebedisang. Eka ba banka e feng kapa e feng but o kena ka hare, o ya le le card la hao la banka, o ya le ID ya hao le card la hao la boitsebiso. Ba kgona ho thusa ba o etsetsa ntho e nngwe le e nngwe.

Dumelang mosuwehlooho. Ne ke re ke tla kopa ho patala, ko patale dikete tse hlano ka founu and then e nngwe ke tla yo e hula metjhining. Hobane moedi wa letsatsi o so fetelletse o fella o fella ho dikete tse hlano. So ha keno kgona ho fetella. Ke kopa ko patale letsatsing lena ke boele ke o patala le hosane, ke phete ke e qetelle tsatsing lane le latelang. Ke a kopa mosuwehlooho hobane mona e tla nka nako ha nka ya bankeng ka hare ka yo lokisa nthwena, e tla nka nako. So ke kopa feela ho wena ke qete fela ho patalla ngwana school fees.

Okay ausi wa ka, ke a thaba ha o tlile mona. Jwalo ka o tlo bula account-e ya ho boloka tjhelete ho fihlella dilemong tseo o pension-ang ka tsona e tla tsamaya tjena hee. Tjhelete ya rona ha o ntso e beha e tla eketseha ka di-percent-e tse leshome. So tjheleteng eo oe behang selemong, ha o fela selemo. E eketseha ka ten percent-e. So ha ke re oe behile dilemo tse hlano, so ha ho balwa di-ten percent-e tsane tsa dilemo tse hlano o sona le tjhelete e ka hodimo ho ena oe beileng. So e tla o sebeletsa, e tla sebeletsa le bana, e tla sebeletsa le bophelo ba hao ausi wa ka. O entse kgetho e ntle ya hore o tle mona o tlo bula account-e.

Ke ile ka e nahana ntho ya ho reka matlo, ke reke matlo. Ke tlo tseba hore and-e ke bona e le ntho e ntle e kenyang tjhelete e tsepameng, e tsepameng haholoholo batho bao ha ba le batho ba tshepahalang. Ke kgwebo e ntle ebile e tsepameng haholoholo baneng ba sekolo ba hlahang bo ditoropong tse ka ntle. E kenya tjhelete hobane wa tseba kgwedi le kgwedi o shebile boka, mona boka, mona o kgona ho phela, o kgona ho phedisa lapa la hao, o kgona ho phedisa bana beno ka mokgwa ono wa ho etsa tjhelete. Ke tsela e ntle ebile ke tsela e molaong, ha o sitele motho. Ke ho kenya fela batho ba hire sebakeng sa hao.

Dumelang Ntate Manager. Ne ke kopa ho botsa nana hore tjhelete ena ya ka e ke win-neng ena e ngata, dikete tsena tse mona ho nna. Ha ke ka di tlisa mono bankeng ya lona di ka nketsetsa bokae ka kgwedi? Diperesente tse kae? Mohlomong ha ke re, ke e kenya ho fihlela dilemo tse leshome. Ka mora dilemo tse leshome e tla mpha e se le bokae? Bana ba ka ba tla kgona ho phela ha se ke le siko ka tsona, e tla pheta e tswele pele le ho bana ba ka, le ho bana ba bana beso e ba phedise. Ha se ke le siko.